Ke hoba e etsa seo ke tshwanetseng ho se etsa. Ka matsatsi ohle, hore ha dingaka di fihla di thole, ba kokobetse ba le .

Se amile kelello ya ka hampe ka mokgwa o makatsang. Hobane motho kelello ne se tlwaetse hore o dula o dutse ka tlung ha o tswele ka ntle. Mme ebile ha o kopane le batho le ka tlung le dula one meter-a hore le ske la tshwaetsana.

Meriana ya Sesotho ha e betere ho feta ya sekgowa, hobane ya sekgowa e se e nkuwe ya etsuwa. Bo ramahlale ba kena ka science, ba bona hore na moriana ena e ka phekola mafu afeng.

Ke ile ka mamela motswadi wa ka a mpontsha tsela hore bophelo ha ho phelwe tjena. Hobane nthwena e ya jwalo ka jwalo mme yaba ke kgetha thuto or ke tsebe ho ithuta ke sebetse hantle.

Bothata ke hore mona sepetlele makoloi a tsamaisang bakudi. Ha a mangata, re tshwanetse re iketse ekare le hona jwale hore re kgone ho finyella batho bohle le ha re tla kamora nako e telele. Empa re tshwanetse ho ba ho finyella.

Ntho e ka e etsang ka hoba ke na le tsebo ka metjhini ya Xray ke ho thusa sepetlele hore ke lokise motjhini ona, hore tjhelete ya sepetlele e se tswe le mahala ka hobane ho na le motho a na leng tsebo ka hare.

Seo se susumetsa hore motho a ilo fumana keletso clinic-ing hore a be le boitlhompho bo phahameng. Neng neng di-clinic-ing ha ho sebetsuwe ka nako. Ke ka hoo re nyahamang ho ya di-clinic-ing.

Boholo ba batho ba mahaeng ha ba sebedise ditshebeletso tsena tsa thero ya malapa ha ba etetse di-clinic-ing. Nna ke motho a sebedisang ditshebeletso tseo. Hape bohlokwa ba ho etsa jwalo ke ho iphumana o se ka hara kgatello ya maikutlo, o sa ikemisetsa le ho thibela pelehi.

Ke ho mo thusa ka tsohle tseo a di hlokang. Jwalo ka ho mo hlapisa, ho mo phehela ho mo etsetsa dijo kgafetsa le kgafetsa. Hammoho le ho mo fa dipidisi tsa hae ka nako. Hobane ba bang ha ba kgone ha ba tsebe le ho bala. O tshwanetse ke hore o nthuse hore a be hantle.

Mmuso o entse hantle ka ho fana ka meriana e lekanang dikgwedi tse tshelela, hobane ba bang ba batho ba na le mabaka. Ha ba kgone ho dula ba ya di-clinic-ing kgwedi le kgwedi. Ka hoo, sena se tlo fokotsa tshubuhlellano mane di-clinic-ing.

Ke hore enwa a senang tshwaetso, a nwe dipidisi tseo ho thweng ke di- PrEP hore a iphumane a se ka ba a ena le tshwaetso. Ona a na leng tshwaetso ho re a nwe meriana ya hae ya di-ARV ka dinako tsohle hore a dule a le hantle.

Ke kgahlano le taba ena ya ho bolla. Hobane bana ba etswang thabeng ba ya tella ha ba kgutla moo. Ba etsa ekareng e se e le thaka tsa rona, kapa e se le bo ntate ka malapeng a bona. Ka hoo ke reng ngwanaka a keke a ya thabeng, empa a ka ya clinic-ing ho lo bolla teng.

Ke ho tshwara basebeletsi ka tsela e nepahetseng hore ba dule ba thabile ha ba fihla mosebetsing. Le ho ba patala ka nako hore ba kwale ditlhoko tsa bona e sale ka pele.

Ke hobane meriana eo ya setso e batla e le bohlale. Hobane e tla be e tswa mobung, ka ha ha e se e kopane le di-chemical e batla e le betere. Wa thola mokudi a sa mpefale. Empa ha a nwele eo e pheuweng ka tlung, o thola a mpefala hobane ha e tsamaellane le masole a hae a mmele.

Bana bana ba banyane ba seng ba itjhalla dijo tsena tse nang le di-vitamin-i le di-mineral. Ba ima feela feela hobane ha hona ntho eo ba sa e jeng. Mme mmele ya bona ha e kopana le ntho tsena. Ba hola ka pele ba hola tsatsi le letsatsi.

Dithibela pelei di ka fokotsa hore batjha ba tlohelle ho ima, ba sa le dikolong. Mme mefuta ya dipelei ke Depo-Provera ke nuristerate ha mmoho le e leng dipidisi tse nowang letsatsi le letsatsi. Sa depo ke sa kgwedi tse tharo, nuristerate ke sa kgwedi le kgwedi le sona.

Ka ha titjhere bashemane ba inehelletse dithethefatsi. Bana bao ba inehelletse dithethefatsi ba hlokeha hore ebe mehlala ho bao ba ntseng ba tla ba hola ba iponele hore, dithethefatsi ha di bohlokwa ho motho. Di ka o etsisa diphoso mme re tshwanetse re rutane.

Ke hobane batho ba metseng hangata ha ba batle ho ya di-clinic-ing ho lo sebedisa dithibela pelehi. Hape e nngwe e etsang hore batho ba metseng ba be le bana haholo. Ke ka taba ya peto hobane hangata ntho tsa teng ha di bue, e dula e le diphiri. Ka hoo, ba mmuso ba lokela ho etela metseng kgwedi le kgwedi. Ho lemohisa batho ka dithibela pelei tse ba tshwanetseng.

Ho bohlokwa hobane batho ba tshwanetse ho thola kalafo ya bona. Hobane ba bang ha ba kgone ho palama ho ya di-clinic-ing hobane ditliliniki tsa bona di hole le moo mo ba dulang moo. Ba bang ha ba sebetse ha ba na tjhelete ya ho finyella di-clinic-ing. Ke ka hoo, di-clinic tsa mmuso di tla tshwanela ke hore di etse letsholo la hore ba .